Rakgadi wa me o ne a rata go apeela merogo e mentsi mme nngwe e ke neng ke e rata thata ke morogo wa thepe, ke ne ke rata ka gonne e na le e botse ebile e botlhokwa mo phepong.

Ee ke akanya gore go botlhokwa go boloka dingwao le ditlwaelo tse di amanang le go bolawa ga diphologolo, bogolo jang tse di amanang le tlotlo le boikutlo kolobetso. Mo motseng wa rona go ne go na le tlwaelo gore pele ga go bolaya phologolo go dirwe thapelo ya go leboga modimo le go tlotla phologolo eo. Se se ruta batho ba ba ntsi gore go botlhokwa jwa go sa senye dilo fela, mme ba tlhaloganye gore bophelo jwa phologolo bo botlhokwa.

Fa ke le mo setlhopheng sa balemi ke ka dirisa mekgwa ya tlhago go laola disenyi le malwetsi. Mekgwa e ka dirisang e ka akaretsa go jala dimela tse di farologaneng mmogo gore disenyi di seka di a tshwara ditlhare tsotlhe, le go dirisa disenyi tsa tlhago tse di jang tse dingwe jaaka le dinonyane.

Ditikologo le tlelaemete di na le seabe se segolo mo dijalong tse di jalwang, mo mafelong a omileng jaaka dikgaolo tsa borwa balemi ba jalwa dijalo tse di komelelo jaaka mabele le lerotse. Kwa mafelong a a nang le pula e ntsi go jalo dijalo tse di tlhokang metsi a mantsi jaaka mmidi le merogo. Go sireletsa matlhare balemi ba ka dirisa mebala-bala ya setlhare, go bedisa ka dipolasetiki, le go nosetsa tsela e laolwang jaaka drip irrigation.

Ditsela tse dišwa tsa go dirisa merogo ka tsela e e oketsegileng di akaretsa go tlhama matute a merogo, go dirisa dijo tse di gatseditsweng, le go boloka merogo ka metlhala e me botse. Matute a merogo a ka dirisiwa go dira dijo tse di nonofileng jaaka didiriswa tsa mafura, fa go dirisiwa merogo e e tletseng phepo. Dijo tse di gatseditsweng di ka diriswa go dira le di-snack tse di nonofileng. Go dira gore merogo e e nne le boleng jo bo oketsegileng le go itumedisa batho ba ba tshwanetseng.

Di ka akaretsa merogo, mabele, le dimela tsa . Mo dipolaseng tsa go tlwaela balemi ba ka fitlhela merogo wa thepe, lerotse, le mmidi. Go netefatsa gore dijalo di gola sentle go botlhokwa go dirisa mekgwa ya temothuo e e sa diriseng dikhemikhale jaaka go jalela e fokotsang le go gola ditlhare ka mefuta e e rileng ya metsi le motlhala. Gape go tlhokomela mmu o, le nosetsa tsela e laolwang go thusa go netefatsa gore dijalo di gola ka tsela e e nang le boleng jo bo oketsegileng.

Balemirui ba tshwanetseng go akanyetsa dilo tse di farologaneng fa ba rulaganya nako ya go jala le go gola ga dijalo, go akaretsa tlelaemete ya sebaka le maemo a sebaka. Fa tlelaemete e ka nna e le tsenya jaaka pula e tlwaelegelang ba tshwanetse go akanyetsa nako ya go jala gore dijalo di tle di itirele ka nako. Mo mafelong a a omileng ba tshwanetse go akanyetsa nako ya go jala e e tsenya metsi a mantsi mme ba jalela dijalo tse di ganang komelelo.

Go khurumetsa dijalo ke mokgwa wa temo o botlhokwa thata mo go sireletseng mmu le dijalo, fa dijalo di khurumediwa ka dimela kgotsa ka ditlhaga tsa tlhago tse di tse di jaaka matlhare a omileng le mmu o senang disenyi, se thusa go fokotsa kgogolego ya mmu ka gonne moya le dipula ga mmu gotlhelele. Gape go tokafatsa botsogo jwa mmu ka go oketsa dikotla tsa tlhago go tshwara le go thibela tlhagafalo ya ditlhare tse di sa batlewing.

Dinotshe di na le seabe se segolo mo temo bogolo jang mmoduleng. E leng tsone di thusang gore dithunya di gole sentle mme di ntsha thobo e manontlhotlho. Fa dijalo di sena mmodula thobo e a fokotsega, barui ba dinotshe ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka go swa ga dinotshe di ka lebaka la dikhemikhale mo masimong, go fetoga ga tlelaemete, le tlhokego ya ditlhare tse dinotshe di ka di ratang le fa go ntse jalo go atolosa mokgwa ya go rua dinotshe go tlisa melemo e mentsi jaaka go oketsa thobo ya dijalo, go ntsha monate wa dinotshe o rekisiwang, le go thusa mo go bolokang tikologo ka go botshelo jwa di ditshenekegi.

Fa ke ne ke simolola polase e ntjha ke ne ke tla tlhomamisa gore dijalo tsa me di na le metsi a lekaneng, ka go simolola ka go dira dipatlisiso ka mofuta wa mmu le tlelaemete ya lefelo leo. Ke tla dirisa mekgwa ya temo e e bolokang metsi jaaka drip irrigation e nosetsang mo metsing a a tseneletseng. Ke tla boloka metsi ka go dirisa metsi a pula ka go aga dipitsa kgotsa a go tshwarang pula. Gape ke tla jala dijalo tse di kgonang go emelana le mo tlelaemeteng e o emetseng, le go khurumetsa mmu ka matlakala kgotsa letlhaka go fokotsa phefo le go thibela metsi go phuthuloga.

Ke tla raya bo rra polase ba bangwe ka kopano kere bagaetsho go botlhokwa gore re bue ka kgang ya diente tse re solofetsweng ke puso, ka gonne botsogo jwa diphologolo tsa rona bo ikaegile ka tsone. Fa diphologolo di sa entiwe di tshwarwa ke malwetse a kotsi, mme seo se ama thobo ya rona, boleng jwa nama, le botshelo jwa rona ka kakaretso. Gape malwetsi a mangwe a ka fetela mo bathong seno se dira gore tlhokomelo ya diente e nne botlhokwa mo tikologong le mo phitlhelelong ya dijo tse di bokegang, ka jalo re tshwanetse go apaya go kopanya mowa re kopanya mo go kopa thuso ka modumo o mongwe le o mongwe re bone gore go tla utlwa botlhoko jwa temo ya rona naa.